Uhulumeni angasebenzisa izindlela ezahlukene ukukhuthaza odokotela nabahlengikazi abaningi ukuthi basebenze ezindaweni zasemakhaya ezibandakanya izinzuzo zomnotho, amathuba emfundo nezimo zokusebenza ezingcono. Singabala khona ukunikeza izikhuthazo zezimali, sibale ukunikeza amathuba emfundo nokuqeqeshwa, ukuhlinzeka kwezinhlelo zokuqeqeshwa, ukudala uhlelo lwezibopho zokusebenza Service Obligations, ukumisa uhlelo lokhu zibophezela, community service program, ukukhuthaza ukusebenza ngokuzithandela nokuphathwa kahle ukwakha umphakathi onothando lokusiza ukuqinisekisa ukuphathwa okuhle ezibhedlela.

Ukhona umehluko phakathi kwezinyanga nabathakathi. Izinyanga yilabo bantu abasiza abanye abantu ngamakhambi emvelo kanti futhi bayasiza ukwelapha abantu ngokomoya nangokomzimba, kepha abathakathi yilabo bantu abalimazayo umzimba noma abakuvimbela ekuthenini wenze izinto zingahambi kahle zingabi nayo inqubekela phambili empilweni yakho. Baphinde futhi benze ububi ngokomoya.

Uma u-design-a umkhankaso wokuqwashisa umphakathi ukuze uxwayise abathengi ngemikhonyovu yezempilo, kumele ukwazi ukuqonda izethameli zakho, qonda kahle ukudala imfundo, izimfundiso kanye nezakhiwo zomphakathi zezithameli. Lokhu kuzokwenza kube lula ukwenza izikhangiso ezihambisana nomphakathi ohlosiwe. Ukusebenzisa izindlela zokuxhumana ezitholakala kalula, izinkundla zokuxhumana, social media. Sebenzisa izinkundla zokuxhumana ezifana ne-Facebook, Instagram, Twitter, ne-YouTube ukuze kufike izinhlanga ezahlukahlukene zomphakathi ikakhulukazi ezikhuluma nezigaba ezincane zomphakathi. Ukudala imilayezo ehambiselana nesimo sezempilo, imilayezo ecacile futhi ebonakalayo.

Abasebenzi bezempilo bangabhekana nokucwaswa mayelana nokuvimbela inzalo ngendlela efanele nangokucophelela ukuze kuqinisekiswe ukuthi abesifazane nezinye iziguli bathola izinsiza ezisemthethweni. Singabala ukuthuthukisa ukuqwashisa ngolwazi lokuvimbela inzalo. Okwesibili, ukusiza ngokuphatha izinselelo zokuzivocavoca sengculazi, ukuthuthukisa ukuxhumana ngokuphumelelayo, ukusiza ngezindlela zokulawula imiphumela ehlukene kanye nokugqugquzela ukusebenzisana nezinhlangano zezempilo.

Ama-ARVs Antiretroviral Drugs ayimishanguzo esetshenziswa ekwelapheni I-HIV Humane Immunodeficiency Virus. Lawo magciwane anomthelela emzimbeni aqeda ukuphakama kwe-HIV ekuthuthukiseni umzimba futhi ahlenga ama-system okuzivikela ezempilo immune system. Ama-ARVs asiza ekunciphiseni inani le-HIV emzimbeni ukuze izinkinga ezibangelwa yileli gciwane ezinjenge-AIDS zibe ngaphezulu. Ngokuthatha imishanguzo ARV. Abantu abane-HIV bangaphila impilo enempilo futhi banikezwe isikhathi eside sokuphila.